Kungaba inani lokuthutha impahla, ingcindezi efana nobugebengu, ukutshontshwa kwempahla endleleni, okanye uma ngabe isalayishwa, noma isidilizwa. Okwesithathu, ukulinyazwa kwemincele yala khona okusuke kuhamba khona isitimela esithwala izinto, esenza ukuba singabe sakwazi ukuba sihambe ngendlela nangochwephesho elibekelwe ukuba lisisebenzise.

Qikelela ukuthi konke okubalulekile kuhlala ndawonye esikhwameni esincane, konke lokhu omazisa, zonke izinto ezifana namadokhumenti abalulekile mawahlale eduze kwakho. Bese kuba iy'mpahla zakho zokugqoka nakho konke okunye kokushintsha. Qikelela ukuthi isikalo uyasazi ukuba uzosebenzisa isikalo esingakanani, ngoba ebhanoyini isikalo nesikalo siyakhokhelwa. Qikelela ukuthi upakisha izinto zokwazi ukuba zikuvikele emakhazeni, elangeni, konke nangendlela zonke ozobe uzihamba, nemidlalo ozobe uyenza ekuhambeni kwakho yonke ukwazi ukuthi ibhekelelekele.

Kukabili. Okokuqala, izinkinga eziba khona, imigaqo iyagcwala, amaloli ayakhathala, o-driver bayakhathala ngoba miningi imithwalo adinga ukuba behambe, bephinde bebuye, bephinde bephindele. Ngakho sigcwalelwa imgaqo, ama-driver , abashayeli bamaloli bekhathele. Ngapha iy'nkampani zibheka inzuzo ngemali esheshayo ukuba besebenzise amaloli kunokuba besebenzise kunokuba besebenzise izitimela ezithathala ekudeni. Ngakho-ke, le sistimu enjena ayiyinhle kulabo abasebenzisa imigwaqo, kepha kubanikazi bamakhampani kubona bayakuthokozela.

Ukuqikelela ukuthi uyazi lapho osala khona, nolapho uyakhona, uyaqikelela ukuthi isikhathi uyasibhekisisa, futhi uyabaxwayisa ukuthi uyaxhuma, uzobe uthi wehla ubuwehlela kephi, ngasikhathi sini, nokubheka ukuthi uzokwazi yini ukufinyelela ngesikhathi lesi okumele ufinyelele ngaso, la uzoxhuma khona.

Umehluko ukuthi, umehluko ukuthi bonke akusibo bonke abathole inzuzo, abanye bayazihlanganisela imali ukuba befinyelele, abanye bayaxhaswa ukuze befinyelele. Ukufa, okufanayo phakathi kwabo bobabili, ukuthi basebenzisa indlela izithutha, izithuthabantu ukuba bafinyelela la bayakhona. Kodwa umehluko omkhulu ukuthi abanye bayakhokha abanye abakhokhi.

Ukuhlela, noma ukuhlanganisa amavolontiya azohamba engena imizi ngemizi, la kukhona khona abantu abakhulile ngokweminyaka, bekwazi ukuthola konke okuyimizwa, okanye imibono yabantu abakhulile, nanokubaqoqa, ububa behlangane bebe yimbumba, bekwazi ukuzobonisa imibono yokuba yazi, yazeke, futhi ikwazi ukubonakala into ethi ayibe sakomidi.

Ukuqikelela ukuthi ukubheka ukuba ayikho yini eminye imingcele, noma ezinye izindlela ongazisebenzisa ezingenawo ama-toll abizayo. Enye indlela, ukuhlanganisa impahla yakho ibeningi ngesikhathi kunokuba ul'da wehla wenyuka nempahla encane. Kepha wenze uhambo olulodwa, noma olumbili libe likhulu kakhulu uhambo lwakho, kube impahla egcwele engaba ongeke uze uyihlukanise kancane, kancane. Lokho kuya kudala ukuthi iy'ndleko zakho zasemgaqweni zinciphe.